Tax-free savings account-o ke moo eleng hore o kgona ho bokelletsa tjhelete ya hao teng. Moo eleng hore tjhelete ya hao le ha ekaba diketekete tse kae, ha hona hore mmuso o tlo hula tax teng.

Dumela mme le kae? re teng. Ke ho founela tjena hobane ke na le dipotso tse mmalwa ka App ena e ntjha ya banka ya lona. Ke qakeheile, ke ka rata ho tseba hore na ke etsa jwang ha ke batla ho romela tjhelete? Ke etsa jwang ha ke batla ho reka motlakase? kapo ho reka moya, ke lebohile.

Lebaka leholo le ka etsang hore ebe ha le ya fumana tjhelete. O ka etsahala hore metjhini e offline kapo ha hona network. Ke kopa hore le tleng hape hosane le tlo lekang. Haeba ya sokodisa, re tla etsa hore re le etsetse ka karete ya mona SASSA.

Re ka bula account ya overdraft-e hore re kgone ho e sebedisa ha re hloka tjhelete. Jwale ka hona tjena, re hloka hore re rekele ngwana dibuka tsa sekolo, jwale ho rona ha rena tjhelete. Tjhelete, account-o ya overdraft e ka re thusa haholo hobane re tla be re fumana tjhelete, e leng hore re e patala ha nako e ntse e ya hanyane hanyane. Mme nngwe ya tjhelete ya overdraft, re ka e sebedisa moo eleng hore re bula kgwebo e tla re thusang hore re etse tjhelete.

Tjheleteng e leng hore ke lekeno la ka la kgwedi le kgwedi, nka etsa hore eighty percent ya teng ke e sebedisetsa ditlhokong tsa ka tlung. Mme twenty percent yona, ke bula investment account-o moo eleng hore ke bokeletsa tjhelete ya ka mme e mpha le interest-e eleng hore ke dipercent-e tse leng hore di mmalwanyana. Ke tseba hore ha selemo se fela, e tlabe e le tjhelete e leng hore e oketsehile, e ya bonahala. Le nna ke a thaba ha selemo se fela.

Hona le bothata mona mahaeng. Hobane batho ba sokola di-ATM mme di-ATM di hole le moo re dulang. Ho kaba jwang ha o ka ba le ATM e nngwe kapa e le nngwe kapa tse pedi mona motseng wa rona hore batho ba kgone hoba haufinyana le di-ATM.

Ke ka rata ho batlela ngwana tjhelete ya ho ya university. Ngwana wa ka o batla ho ithutela hoba financial accountant. Ke eng e leng hore ke tlameha hore ke tle ka tsona hore ke kgone ho fumana tjhelete eo, mme tjhelete e patalwa jwang, kamora dilemo di le kae? E tla ka interest, e tla e ho hokae?

Dumelang ba insurance. Koloi ya ka e senyehile leshala mme nka rata ho tseba hore na le tla kgona ho nthusa ka tabeng ya ho fumana leshala le leng. Hobane ke sebedisa koloi ya ka ho ya mosebetsing, ebile ke isa le ngwana sekolong ka koloi letsatsi le letsatsi.

Ntate le kae? Re teng. Ke mona shopong ke re, ke tlo ntsha tjhelete eo nromelletseng yona ka cash send, empa ba re PIN ena eo nromelletseng yona ha e sebetse. Ke ne ke kopa hore na o shebisise hore na o nromelletse PIN e leng yona kapo jwang.

O ka qala ka ho bula App ya hao ya banka, mme wa sheba moo hothweng, moo ba buang ka di-account-o tsa hao. O fihle o kene account-ong eo o batlang ho e kwala, mme o e kwale. Ha e hana, e tla batla hore o founele ba banka ba kgone ho o thusa ho ya pele.